Ixesha elinintsi uba kuxheliwe abafana baye baxhele, iintombi zekhaya zibhake, oomakoti balapha ekuhlaleni okanye elalini baququzelele baququzele eziko, boje abafana xa kugqityiwe uphekwa zipheke iimbiza ziphekwe neembiza zoomama yabiwe inyama leyo kuphakwe kutyiwe ngabantu. Kodwa ke kutyiwa ngezigaba ngezigaba, ixhego alinokwazi utya nomfana nakanjalo ke nakoomama kunjalo zikhona izigaba zabo abazisebenzisayo.

Imicelimngeni esijongene nayo ezilalini kubantu abadala ludlwengulo, izindlu zasezilalini zichasene. Into eyenzeka kumzi osecaleni kwakho ungangayiva ngoba izindlu zingqagqene. Zigqagqene nje neento ezinjengeenethiwekhi umntu xa ethe wahlaselwa akanokwazi ukuthi akhawuleze atsalele umntu umnxeba okanye atsalele amapolisa mapolisa lawo ke wona aza kuthatha ixesha ukufika. Kukhe kumke nemibane kunethe izantyalantyala zemvula izindlu zidilike, umntu omdala ungangakwazi ke ukuthi aphile kuhlobo olunjalo lwemeko kuyaxhomekeka ukuba uhlala nabani ke kodwa nalapho kodwa ke umntu omdala akafanelanga uba uhlala yedwa ezilalini.

Ngokolwam ulwazi umntu uye ayibhalisele indlu likhona isebe likarhulumente elibizwa ngoba kukwa-Housing. Umntu uye aye nesazisi sakhe ayobhalisela indlu leyo karhulumente. Uyawuthi ke xa kukho izindlu ezakhiwayo abizwe ngurhulumente achazelwe uba ikhona indlu emphumeleyo.

Yindlela esikhule ngayo, mhlobam, awukwazi uthetha nomntu omdala uthwele umnqwazi awukwazi ungena endlini kwaXhosa uthwele umnqwazi, luhlobo esibonisa ngayo intlonipho. Sikhule kunjalo, nathi loo nto leyo sayigqithisela ebantwaneni bethu, sinike nakananjalo ulwazi kwabantu abanjengani abangazi nto ngohlobo usiqhuba ngalo kwaXhosa. KwaXhosa ke indoda ayingeni ithwele umnqwazi endlini, ayithethi nomntu omdala ithwele umnqwazi endlini naphandle ukubonisa intlonipho uyawothula umnqwazi kwaXhosa.

Kuyaxhomekeka, kuyaxhomekeka kodwa ngamaxesha amaninzi kuzobe umzali lowo eyoxelengela inyama kwelinye iphondo apho ke engazukwazi ukuthi anakekele umntana, ufumaniseke umzali uhamba ngentseni ukubheka emsebenzini nomntana akakakwazi uba azinakekele azityise azihlambe. Ngako ke kungako umntana umzali womntana lowo aye athathe umntana amse kuninakhulu.

Umntana funeka aluve ulwamvila lothando lwabazali bobabini. Ngako ke abazali bobabini funeke bayenze into yabo into yokuba mabachithe ixesha nomntana. Bazinike ixesha loba bahlale nomntana lowo ngoba kaloku umntana wenziwe ngabantu ababini, umntu angaphepheli ngoba yena uthumela imali ekhayeni ukuze umntana ondliwe kodwa ke nomntana uyalidinga uthando lomzali.

Ndingathi ngumqa hlobo olu ndikuthanda ngalo ukutya ndithi uba nditye umqa ndiqonde uba ndixolile. Ewe, amathanga besikade siwatya ezidolophini kodwa ibe sisishebo. Ndandiqala into okokubana ndibone umqa ugcwele isitya utye uhluthe mpu, kwaloo mqa uphekwe ngothando uphekwe ngobubele ngako ke ndingathi ngumqa.